Bolwetsi ba kankere ke bolwetsi bo e leng gore bo setlhogo, mme ke bolwetse bo e leng gore ba batla gore motho a je merogo. A tlhola a le ko bookelong a tlhatlhoba gore masole a mmele a gagwe a sa ntse a ntse pila. Se motho a tshwanetseng go se dira ke go utlwelela baoki ga ba mo fa melaetsa mme le go ja dijo tse di siameng, go nwa di gore di mo thuse mo bolwetsing ba a leng mo go bone. Dikgato tse o tshwanetseng go tswelela go di etsa ke go ikatisa mmele le o ne o kgone go utlwa gore o a lwa le wena o batla go fola.

Ditirelo tsa tshoganyetso se ba ka tshwanelang ke go di dira ke go nna le megala e le mentsi ya go thusa gore ga ba simolola ba founa ba kgone go ba kry-a gore ba tle go thusa batho ba ba tshwanetseng go thusiwa gongwe batho ba ba tlhokang thuso ka nako eo.

Fa motho a na le bogole se a tshwanetseng ke go se dira ke go tlhola a itse gore molemo ya gage e feleletse mme a tlhola a ya bookelong a kgone go etsa ditlhatlhobo go bona gore o sa ntse a itekanetse mme masole a mmele a gage le ona a simane ga a tlhoke sepe se sengwe. Mme ko bookelong ba tla kgona go kry-a le gongwe go fitlhelela se se tshwanetseng gore ba ba se itse ka boitekanelo ba bone jaaka e le bogole gongwe e le digole.

Ditleliniki tsotlhe tsa setšhaba di tlamela ka kalafi ya HIV mme mo kalafong e di fe le baokelwa botlhe thuto gongwe e ba rute ka bolwetsi ka kalafi ya HIV gore ba tshwanetse go dira eng le ditlhare, melemo e ba e tlhokang go sireletsa mebele ya bona. E rute le batho botlhe ba ba tlang ba sa itse gore ba na le yone gongwe batla ba tlo tlhatlhoba mebele.

Ga motho a fitlhile gongwe ga malwetse a fitlhile mo mosong go ka pele gore baoki ba kgona go mo check-a gongwe go mo thusa gonne o tlile go ise go tlale, gongwe go ise go nne le batho bantsi ba ba tlhokang thuso. Mme o tla kgona le go fetsa ka pele o kry-a kalafi e e leng gore o a e tlhoka ka gore o tlile go se thari.

Thekenoloji e ka thusa ka go, e ka thusa batho ba ba lwalang ka go itse gore bothata ke eng and-e e kgona go ba thusa gore a bothata ba ba nang le bone a ba ka kgona go ikalafa mo ntlong or ba tlhoka go ya bookelong. Mme thekenoloji e ka ba thusa go ba fa, go ba bolelela gore a melemo e ba e tlhokang e ba reng ba e tlhoka a ba ka se kgone go itirela yone kwa lapeng gongwe go iponela yone mo mabenkeleng ba seke ba ya kwa ditleliniking gongwe ba ya ko dikokelong.

Ee, a teng malwetse a a tlhokang, a a tlhokang dingaka tsa Setswana fela gongwe a tlhokang go bonwa ke dingaka tsa Setswana gore motho a kgona go fola, gongwe a kgona go kry-a thuso ka bonako. Mme ke tumelo ya batho bantsho gore motho a tlhape sefifi, gongwe a ka simolola go lwala bolwetsi jo bo sa kgoneng go alafegwa. Mme ga a simolola kry-a ngaka ya setso a ka kry-a thuso ka gore ngaka tsa setso di itse ke ditlhare tse dingwe tse e leng gore di ka thusa motho, tse e leng gore ga e tlhoke ke dipilisi tsa sekgowa tse e leng gore di ka ba thusa ka sona.

Metswedi ya tshedimosetso ya inthanete e na le seabe thata mo go tsietseng batho gonne ba lebeletse thekiso ya tse ba di rekisang. Mme melato ya bone ke gore ga ba na tshedimosetso gongwe ga ba na, ga ba na kgathalo epe mo bathong. Mme bona sa bone ke gore ba etse madi gongwe ba etse tšhelete ka se ba se rekisang mme ba se beye mo inthaneteng ba etse gore batho ba dumele gore se a bereka, mme se tla ba berekela le bone mo maphelong a bone.

Ga o na le bolwetsi o lwala, wa ya tleliniking mme ba kgona go gofa ditlhare tsa setso tse di ka go thusang go go tlhatlhoba. Mme nka di tsaya ditlhare tsa teng gonne di ka thusa bolwetse bo ke nang le bone, mme ke tla di tsaya ka gonne ke tshepa baoki gongwe ngaka yone ya Setswana le bone ba ko tleliniking gore ba ka nthusa ka bolwetsi.

Gontsi dipalopalo tsa batho ba ba dirisang diritibatsi le nnotagi ke banna gonne ba gategeletswe mo botshelong. Bangwe ba gatelela ke ditsala tsa bone go dira dilo tse di sa siamang, ko malapeng ga ba fitlha ka maemo a santse a sa nna pila le teng ba nna le kgatelelo e le ntsi. Mo tikologong yaka go na le diporokoreme tse di itseseng, tse di rutang le bašwa ka awareness ya diritibatsi le nnotagi. Ba ruta bašwa ka boitekanelo ba bone di go dirisa diritibatsi tse di sa siamang mo mebeleng ya bona.